Vhune vha a kona u thusa hezwi zwi tshi ḓa kha mafhungo o tshentsha masheleni ndi banngani, bannga yo nonga Nedbank i a kona u thusa uri u kone u tshentsha dzi rannda dzi tshi khou ya kha doḽa.

Zwine nda nga amba nga forex zwine nda vha na nḓivho na zwi forex ndi fhethu hune wa vha u tshi khou tshentsha masheleni u tshi khou vha isa kha kha kha a tshi khou bva kha dzi rannda u tshi khou vha isa kha dziṅwe dzi kharentsi. Ndi zwine nda nga zwi amba nga forex ndi uri ndi u tshentsha masheleni u tshi khou a bvisa kha dzi rannda u tshi khou a isa kha dziṅwe dzi kharentsi.

Tshelede muthu hango tea u tshimbila nayo ngori ya xela i i vha yo xela tshelede i tea u pangiwa nga ngomu banngani uri i tsireledzee zwine muthu anga ita zwone u tea u shumisa khadi yawe.

Zwithu zwine muthu u tea u zwiḓivha ndi zwa uri arali muthu a tshi khou tshintsha masheleni, randa na dollar a zwifani muthu u tea u zwiḓivha na zwori zwi amba uri arali a tshi kho tshintsha masheleni tshelede yavho o i fara i nga si tsha fana na ine a khou tshintshela khayo. Zwi nga ḓi fhedzisela zwi tshi khou vhuya khouri i nga sala itshi nga ndi ṱhukhu kana i nga sala i tshi nga ndi khulwane zwi tshi kho to bva khori u kho tshentshela masheleni ayo a tshi khou a isa kha kha kha kharentsi ifhio.

Banngani vhaya kona uya vha ya vha tshentsha masheleni avho banngani zwi a itiwa hezwi zwithu u fana na bannga ya nedbank bannga ya nedbank iya tshentsha masheleni i ya shandukisa masheleni, na fhethu hune vha nga dovha vha ya hone ndi kha dzi foreign exchange kharentsi vha a kona uya afho fhethu vha specializer ngazwo hafho fhethu, hu na zwi specialist zwine zwa kona u shuma nga zwezwo o to diḽa ngo to tshentsha masheleni.

Bannga yo no nga fnb i ya i a kona u ṋekedza nḓivho nga ha forex, bannga yo nonga nedbank heyo ndi yone ine ya vha uri best i a kona u ṋekedza nḓivho nga mafhungo a forex.

Role ine nda nga to i amba zwi tshi ḓa kha mafhungo a forex zwi tshi zwi tshi khou yelana na hu hulisa ikonomi ya fhano Afrika Vhupembe ndi uri ri a kona u u tshentsha kana u shandukisa masheleni a tshi khou bva kha dzi doḽa a ḓa kha rannda kana a tshi khou bva kha rannda a tshiya kha dzi doḽa hezwi zwithu zwi vha zwi tshi khou dovha zwa alusa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe.

Ndi vhona ungari ndi u tovhelela ndi ndi ndi nga ndi nga to zwi vhaisa hani na ndu ndu ndu tovhelela zwithu zwo tshimbilaho nga nḓila zwine zwa vhori ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi ndi zwa forex. Forex kanzhisa ri pfhesesa nga mafhungo a vhathu vhanzhi vhane vha skema vhathu u ya nga ha nṋe ndi vhona ungari ndu ndu ndu u tovhelela nḓila ya vhukuma ano maḓuvha ri na dzi guguḽu dzine dzi a kona u sumbedza zwire na dzi YouTube dzi vidio dzine vhathu vha a kona u vhona zwithu zwine zwavha uri ndi zwa vhukuma, u a kona u sedza dzi vidio wa tovhela zwithu zwoṱhe zwine wa tea u zwi ita uri u kone u swikelela u u u ḓi wana u tshi khou vhulunga masheleni awu zwavhuḓi wa thoma zwithu fhasi. U fhirisa uri u thetshelese muṅwe muthu a tshi khou tou vhudza nga mulomo ngori vhunzhi ha vhathu vhono tshinyalelwa badi nga nga u tovhelela zwithu zwine vha kho to zwi pfha nga mulomo. Zwino ndi khwine u tshi shumisa dzi puḽatifomo dzo fhambananaho u fana na dzi guguḽu, dzi YouTube dzedzi wa sedza dzi vidio dzine dza nga u thusa.

Uri u sa ṱwe u khou ṱangana na khombo yo raloho, muthu u tea u ya kha zwiimiswa zwa vhukuma zwine ha vha uri hafho fhethu vha shuma nga u tshintsha kana u shandukisa masheleni. A hu ngo tea u sokou ya huṅwe na huṅwe u sina nḓivho na uri afho fhethu na ngoho vha ya shuma ngazwo ezwi zwithu na u fana na zwezwi ndi tshi khou sumbedzisa uri muthu a nga ḓi ya Nedbank a ya a thusiwa uri a kone u shandukisa masheleni awe, ahuna zwinwe zwiimiswa zwine wa nga soko to zwi pfha nḓilani wari wo khouya u yo tshintsha kana u shandukisa masheleni.

Ee zwi na ndeme nga maanḓa ngori hezwi zwithu zwi tsireledza masheleni a muthu zwi tsireledza masheleni a muthu, na hu nori hu na dzi case nnzhi dzine ri a ḓi dzi pfha dzi tshi khou ambiwa nga vhathu mara tshithu tsha khwinesa nga maanḓesa uri u kone u vhulunga masheleni ndi u shumisa bannga.

Ndi vhona ungari tshithu tsha khwine ndi u to ya mapholisani arali hu hone tsini wa ita afidavithi yo sumbedza uri iwe wo hangwa ṱhanziela vhudzulapo uri u kone u thusalea banngani uri u kone u vula u kone u vula bannga.

Zwone zwi a zwi a vhaisa nga maanḓa arali u tshi khou vhona u tshi khou kokodzeliwa masheleni mara u tshi sala u tshi dzhia masheleni tshifhinga tshisa thu swika ivha i agreement ine ya vha uri kana i thendelano ye nne nda ita na bannga ya uri nṋe ndi ṱoḓa nda dzhia masheleni nga tshifhinga tsho imaho nga uri. Zwino ndi tshi vho ḓo a dzhia tshifhinga tshisa thu swika he nda saina hone zwi vha zwo sumbedziwa uri arali wa ḓa wa dzhia tshelede tshifhinga tshisa thu swika u a kokodzeliwa.

Musi muthu atshi tshintsha dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi password a tshi khou dzi shandukisa, hezwo zwithu hezwo zwi zwi zwi tea uri zwi itiwe nga nṋe muṋe zwi amba uri ndi to vha ndi tshi khou shumisa founund. Ee i founu zwi kho tea uvha zwa tshiphiri tshanga ndi ndoṱhe husina muṅwe muthu a khou zwi vhonaho, ndi iṅwe ya dzi nḓila dzine dzanga ita uri hezwi zwithu zwiḓivhiwe nga nne ndi ndoṱhe husina muṅwe muthu ane a zwiḓivha.

Tsireledzo heyo ine ya vha ya u bannga kha inthanethe yo yo tsireledzea nga maanḓa ngori hezwo zwithu zwi vha zwi tshi khou itiwa nga nne ndi ndoṱhe husina muṅwe muthu nga tsini. Ahuna muṅwe muthu wa vhuvhili ane avha a tshi khou ḓivha ku banngele kwanga kwa masheleni zwiḓivhiwa nga nne ndi ndoṱhe na phini dzedzo dzi ḓivhiwa nga nne ndi ndoṱhe dza uri ndi kone u dzhena afho kha masheleni anga ndi ite zwine nda vha ndi tshi khou nyanga u ita.

Tsireledzo yo bva nga kha inthanethe yo khwaṱha nga maanḓa yo khwaṱha nga maanḓa ngori hezwo zwithu zwi vha zwi tshi khou itiwa nga ha nṋe ndi ndoṱhe husina muṅwe muthu wa vhuvhili o dzhenelelaho, Zwino zwine nda nga amba ndi zwauri yo khwaṱha nga maanḓa yo khwaṱha nga maanḓa yo tsireledzo a ahuna muṅwe muthu ane anga ita zwinwe zwithu. Nga nnḓa ha musi nne ndo ita zwithu ndi na muṅwe muthu o dzulaho na nṋe hanefho a tshi khou vhona zwoṱhe na dzi phini dzanga, mara arali ndi tshi kho zwi ita ndi ndoṱhe tsireledzo ivhe yo khwaṱha nga maanḓa.

Dzi bannga dzi kho ita zwithu zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi ndindakhombo dza vhutshilo zwi vha zwi tshi khou itela uri matshelo arali ha nga sokou tou itea zwiṅwe zwithu u kone u vha na nḓila ya u kona u thusiwa zwi tshi ḓa kha mafhungo a masheleni uri u kone u vhulunga vhathu vha hayani kana vha muṱa wovha pangaho hanefho kha ndindakhombo. Ndi vhona ungari ndi zwithu zwa ndeme nga maanḓa ende hezwo ndi zwithu zwine ndi vhona ungari u a kona uri uzwi ḓivhadze na vhathu vha family uri na matshelo arali anga soko to itea zwiṅwe zwithu kha iwe hu vha hu na muthu wa family ane a zwiḓivha uri iwe wo dzhoina ndindakhombo yo imaho ngauri.

Zwezwo u tshi kho nyaga u ḓi wana u tshi kho nyaga u dzhoina eneyo ndindakhombo ndi u dzula fhasi wa vhudzisa hanefho banngani uri eyi ndindakhombo i shumisa hani, i shumisa hani honeha uri hezwi zwithu uri nṋe ndi vhe na vhuṱanzi na zwa uri zwi tshimbilisa hani hu kho tea u itiwa mini. Vhuṱanzi hoṱhe vha vhu wana banngani ende vha nga si tende uri vhone vha vha vha vha vha vha dzhoine zwithu zwine ha vha uri a zwi na vhuṱanzi ho fhelelaho zwi amba uri vha ḓo vhafha mulaedza woṱhe na na vhuṱanzi hoṱhe ha uri hezwi zwithu zwi shumisa hani ndaa.

Tshithu tshine vha tshi ṱoḓa ndi ndi ndi ndi basa, basa i vhe i tshi khou, vha vha khou nyaga khophi fhedzi, mara i vhe i khou sumbedza dzi ID number dza muthu. Vha dovha hafhu vha dovha vha nyaga na na na proof ya payslip kana statement tsha banngani tsho sumbedza uri tshelede i ya dzhena. Vha dovha hafhu vha nyaga lunwalo lwa lwa mudzulapo kana, tshithu tshine vha tshi vhidza uri ndi ndi ndi ndi ndi proof of resident. Ndi zwone zwithu zwine vha zwi ṱoḓa musi zwi tshi hu tshi khou nyaga uri u kone u vula heinoni, u tshi khou nyaga u vula heyi garaṱa ya ya ya u thoma ya tshikolodo.

Nyeletshedzo ine nṋe, nyeletshedzo ine nṋe nda nga ifha muthu a tshi khou vula heyo garaṱa ya ya tshikolodo. Ndi ya uri o tea u badela nga tshifhinga, u tea u badela nga tshifhinga ngo uri zwi dovha zwa mu thusa uri a fhedzisele a sa vhe na dzi penalty dza u ita uri vha mukokodzela tshelede yo vhalaho. Ngauri a sa badele nga tshifhinga tshe a tendelana navho, zwo mukonḓisa uri a dovhe a a tshadzhiwe iṅwe tshelede nga nṱha. Zwino u badela nga tshifhinga zwi thusa uri na tshifhinga tshiḓaho dzi dzi rate dzawe kana a vhe na tshikhala tshine tsha vho uri tshi nṱha, tsha uri a kone u dovha a wane iṅwe a tshi khou nyaga u dzhia iṅwe credit zwikoro zwawe zwi vha zwi nṱha. Kana dzi phoint dzawe dzi vha dzo no vhesa nṱha uri a kone u wana, a kone u dzhia tshikolodo.

Garaṱa dza tshikolodo u dzi vhambedza nga u tsheka tshelede ine vha i kokodza musi wo dzhia tshikolodo tsho imaho nga uri. Zwino hezwo ndi zwone zwithu zwine wa tea u thoma wa sedza uri arali khaheyi garaṱa ine nda khou dzhia tshikolodo, tshi tshingafha. Vha ḓo mukokodzela vhugai? Zwino u a zwi sedza wa zwi khomphera kana wa zwi fhambana wa kona u zwi vhona zwo uri hu na phambano kha garaṱa dzo fhambananaho. A vha dzhii tshelede yo fana, ende na dzi penalty dza hone a dzi fani. Zwino wa zwi vhona uri kutshilele kwa heyi bannga ku nṱha, kwa heyi ku fhasi. Ndi hone hune wa nga kona uzwi fhambanisa hone.

Tshenzhemo ine nda vha nayo musi zwi tshi khou ḓa kha mafhungo a khumbelo ya tshikolodo, ndi tshi khou vula bannga iyi. Nṋe ndo shumisa internet, inthanethe i takadzela uri u a kona u dovha wa kona u vhambedza dzi garaṱa dzo imaho nga uri. U a kona u vhona na zwa uri zwithu zwa hone zwi kho tshimbilisahani. Zwino ndi yone nḓila ye nda i shumisa uri ndi kone u vula heyo garaṱa. Nahone maitele nda ndo no vhona ngo uri nda ndo vhala zwithu zwoṱhe, ndo sedzulusa na zwo uri zwi amba uri hafha zwi tshimbila nga nḓila iyi, hafha zwi tshimbila nga nḓila iyi. U swika nṋe muṋe, ndi tshi dzhia tsheo uri ndi khou takalela ifhio.

Account ya u vhulunga tshelede i takadza uri, u ḓo wana uri yo tou itelwa zwezwo u vhulunga tshelede. Zwi vha zwi khou takadza uri i na dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi tshelede dzine dzi a kokodziwa nga nṱha, heyo ivha yo tou itelwa u vhulunga tshelede, futhi i dovha ya vha na dzi benefit dza uri muthu nae u a kona uri a gain. The more zwi amba uri u tshi khou vhulunga, the more na iwe u tshi khou dovha wa ita mini? U khou wana tshikhala tshinzhi kana dzi phoindi nnzhi dza u vhulunga tshelede. Zwino a i fani na hei iṅwe ine ra vha ri tshi khou vhulunga tshelede mara ri tshi zwiḓivha uri ri a dovha ra ra ra ra i withdrawer, kana ra dovha ra i bvisa banngani. Tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra vha ri tshi khou ṱoḓa. Zwino zwi dovha zwavha zwi tshi khou ri kokodzela tshelede futhi.

Bannga yo u dibositha tshelede yo dzudzanywa nga nḓila i tevhelaho. Ndi uri arali vhone arali vha tshi khou bannga tshelede yavho, vha vha vho langana na bannga uri vhone tshelede yavho vha ḓo i bvisa lini. Ende zwi amba uri tshifhinga tshe tsho vho i kuvhangana nga u to ralo, zwi amba uri a valeliwa u swika hetsho tshifhinga tshine vhone vha ḓovha vha tshi khou nyanga u i dzhia ngatsho. Vha vha tendela uri vha i dzhie murahu, mara arali hanga swika kha tshikhala tshine vhone vha ḓovha vha tshi khou nyaga u dzhia, date kana datumu heyo ye vha langana na bannga i saathu u swika. Hu avha na dzi penalty kana u tshadzhiwa ha uri vhone vha khou dzhia masheleni tshifhinga tshi sathu swika.

Tshelede heyi arali u tshi khou i dibosithi u tshe muṱuku, zwi vha zwi tshi khou ita uri i aluwe. Zwi vha zwi tshi khou dovha zwa ufha na tshantsi tsha uri dzi point dzau dzi vhe dzi tshi khou gonyela nṱha. Nga uri tshelede ya hone a i kwamiwi, zwi amba uri i ḓo vuliwa tshifhinga tsha musi tshi tshi swika. Ende zwi amba uri yo dzula banngani nayo i vha i tshi khou aluwa i vha i so ngo ima. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha uri zwi a takadzesa kha u bannga tshelede eyo.

Vha nga tou sedzulusa mobile money i thusa nga maanḓa kha mafhungo a u langa tshelede ngauri ndi tshelede ine ya vha uri i vha i hone banngani mara ndi iwe une wa kona u i shumisa kana u transferela vhathu nga founu, a zwi vhi zwa nyaga na zwo uri u thome u tou ya banngani u swika u ntshe tshelede kana u kona u dibosithela muthu, u a kona u zwi ita nga founu hezwi zwithu. Zwino u a zwi vhona na zwa uri zwi a kona u thusa na na na na u ita uri zwi ṱavhanyedze, zwi zwi si khou nyaga uri u tou thoma u tou tshimbila u ya banngani u ita hezwi zwithu.

Ee, ndi vhona u nga ri wa ḓo thusedza fhethu hunzhi ngauri nga hetsho tshifhinga arali muthu o tshinyalelwa kha muthu wa muṱa kana kha mungana, u kona u thusedza nga nga dzi thulusi dzavho ngori vha ḓo kona u ḓisa zwithu zwavho zwine wa ḓo kona u zwi shumisa kha kha tshetsho tshiwo, ndi vhona u nga ri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga thusa nga maanḓa.

Zwiṅwe zwithu zwine zwa shushedza ndi zwezwi zwa uri u ḓo sokou pfha vhaṅwe vhathu vha tshi khou sumbedzisa uri masheleni avho u sokou ngalangala banngani, zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine tshiṅwe tshifhinga u tshi nyaga u vulisa akhaunthu ya bannga u a pfha u tshi vha na vhuḓitshuwi nyana uri na kha iwe u nga ṱangana na etsho tshiwo.

Ee, u ṱavhanye u badela ḽounu zwi vha zwi khou thusa uri na na na dzi phoindi dzau dza dza dza dza credit kana dza tshikolodo dzi vhe dzi tshi khou engedzea lune zwi vha zwi kh u thusa uri na tshifhinga tshi ḓaho u tshi nyanga u dzhia masheleni vha a kona u fha masheleni o no fhira a murahu ngauri u khou sumbedza u muthu ane a vha uri u wa fhulufhedzea, u a badela tshifhinga tshi tshe hone.

Akhaunthu ya bannga ri vha ri khou amba nga nga nga akhaunthu yo bannga masheleni, ndi fhethu hune u a kona u vhulunga nahone masheleni.

Ee, ndi u dovha hafhu vha e vha vha vha vha dzudzanya uri masheleni a vhathu a vhulungee nahone hu vhe na u tsireledzea ha masheleni a vhathu ane a vha banngani, hu sa vhe na mabulayo haya ane ra dzulela u a pfha uri masheleni a vhathu o ngalangala banngani hu sa divhei na zwa uri ho itea mini. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine bannga i tea u zwi khogomela tshibigiri uri hezwi zwithu naho ri khou vulisa dzi akhaunthu zwo leluwesa mara ri ḓo dovha ra ra ra ita uri na masheleni a vhathu a tsireledzee nga nḓila dzoṱhe.

Ee, ndi sokou tou vhona u nga ri zwi vha zwi zwi zwe zwo lugela badi ngori hezwi zwithu zwi vha zwi khou mpha tshifhinga tsho ri na nne ndi kone u badela heyo tshelede hu si na mutsiko ngauri ndi vha ndi khou zwi ḓivha uri tshifhinga tshi tshe hone tsho lapfha nyana tshine nda nga kona u vhuyedzedza masheleni e nda vha ndo a dzhia murahu.

Ee, ndi vhona u nga ri tshiṅwe tshithu tshithihi tshine vha nga tshi u tshi u tshi bvisela khagalahi ndi u ḓivha uri tshelede yeyo i tshi khou vhuya i vhuya na nzwalelo nngafhani, hone zwi tshi khou bva khou ri ndo dzhia masheleni mangafhani haneyo masheleni e nda a dzhia a khou vhuya na nzwalelo nngafhani kana ya vhugai.

Ngeletshedzo ya khwine u i ṋea kha muthu ane a vha uri kana ndi khonani u khou nyaga u nyaga u dzhia tshelede kana u koloda tshelede, ndi u mu sumbedzisa uri u tea u badela tshelede tshifhinga, u tea u badela tshelede nga tshifhinga nahone a songo pfhukisa maḓuvha, tshifhinga tshetsho tshe vha langana na bannga uri u khou tea u vha o i badela tshi swika u tea u vha o no fhedza.

Zwine wa nga zwi sumbedzisa khonani nga mobile money kana u shumisa mobile money ndi zwa uri zwithu zwo leluwesa kha mobile money, a zwi nyagi uri u tou thoma u ye banngani u dibosithela muthu tshelede u tou zwi ita wo dzula hayani kana u transfer na zwiṅwe zwithu zwo no takadzesa nga maanḓa ndi u renga zwithu online, u tshi khou u shumisa founu wa kona u zwi renga hezwo zwithu.

Ee, tshihulusa nga maanḓa tshine tsha tou vha tsha ndeme ndi masheleni, ndi masheleni ndi one ane nda ḓo a vhulunga kha founu, ndi masheleni ngori ndi a zwi ḓivha na zwo ri arali o dzula foununi a vha o tsireledzea nga maanḓa.

Ee, ndi nga pfha ndi tshi khou humbula zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori hezwi zwithu zwi a thusa, hoyu muthu uv ha a khou ntsumbedza nḓila yavhuḓi nga maanḓa yo kona uri arali ha nga itea tshiṅwe tshiwo u vha u tshi khou zwi ḓivha uri wo dzula wo khavarea kana wo dzula u safe kana wo tsireledzea na muṱa wawu, hu vha hu sa tou vha na vhuleme vhuhulu.

Dzi mbudziso dzine nda nga thoma u dzi vhudzisa ndi dza uri oyo moḓoro kana goloi yo khwaṱha u guma gai kana nahone i na vhutshilo vhune ha nga tshila tshikhala tshingafhani ngauri zwi a vhavha uri nga goloi wo tou wo tou i koloda ende ha vha uri ndi goloi ine yono shuma mara wa wanulusa uri yo no ḓivha kha dzi accident a i tsha vha right. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u nga zwi sedzulusa nga maanḓa kana u zwi vhudzisesa ende nahone arali zwo raloho ha nga swika hune nṋe nda nga ita phoso kana nda tshaisa ndi khou ḓo badeliwa masheleni o imaho nga uri, hone ezwo zwithu zwo ḓo badeliwa hani.

Hezwi zwithu hezwinoni zwa life cover a zwi nyagi uri muthu ambe uri u tshe muṱuku nga uri lufu a lu na uri u muthu muhulwane kana u muthu muṱuku ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u tea u zwi sedzulusa ezwo.